I bangi ya FNB yi na ku olova loko swi ta eka ntswalo.

A ndzi ta vutisa leswaku swi nga lava ndzi lomba mali yo fikela kwihi ku va ndzi ta kota ku endla vudyondzi bya vana va mina kumbe n'wana wa mina?

Swi khumba leswaku va fanekele va hakela, va hakela swilo swo tala ku ve swa durha.

Ndlela yo yo aka rifuwo nkarhi wa ku leha i ku va, ku pfuriwa emabindzu, ku thoriwa vanhu, ku va bindzu lerikulu. Leri u nga ta va u invest-ile hi rona.

Leswaku va ta kota ku tiva ku hi kakunene u munhu xana u wa laha Afrika-Dzonga xana ke?

Swipfuno i ku va emovha yi ta ku pfuna ku va yi ku hlayisa, yi endla swilo leswi u swi lavaka yi nga tlhela yi ku nghenisela mali. Kambe makhombo ya swona i ku, u fanekele u hakela timali ku va u kota ku xava movha.

Ku va leswaku va swi tiva leswaku swi teka nkarhi ku va ku lahliwa munhu.

Xipfuno xa vutshunguri xi pfuna hi ku va xi endla leswaku vanhu va tikuma va tshunguleka eka mavabyi yo karhi. Naswona ma tirha hi ndlela leyiwa loko munhu a vabya u fanekele a ya exibedhlele a ya vulavula na dokodela.

Ntswalo lowu nga cincenki hi lowu loko u lombe mali, u hatlisa u yi hakela hi nkarhi kambe ntswalo lowu cincaka i ntswalo lowu, loko ku hundze masiku lawa mi nga pfumelelana ku mali yi ta vuya hi yona.

U fanekele u va na loyara leyi nga ta ku yimela loko u ri karhi u lava ku va ku humelela ku humelela ku va u va na timali ta wena ta ndzindzakhombo wa vutomi.

Ku nga va va ri maxaka kumbe, vanhu va chava ku lomba mali ebangi hikuva va ta va va swi tiva leswaku a va tirhi, van'wani va kona.

Ndzi nga n'wi vutisa swivutiso swinharhu leswi ngo, xana loko mali ya mina yi ri le ka selufoni a ku nge ti tinsulavoya ti teka loko foni ya mina yi yiviwile? Xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa ku xana ndzi nga endlisa ku yini ku va mali ya mina yi yi nga dyeki? Xa vunharhu ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana loko ndzi ri karhi ndzi yi veka mali ya mina ebangi, i yini lexi ni fanekele ni tshama ni ri ku xi endleni?

Ndzi nga xaxameta ndyangu wa mina hinkwawo hikuva, leswi swi ta ni pfuna leswaku loko hi karhi hi lunghisela ku lahliwa ka yena, hi ta kota ku tirhisa mali leyi ndzi nga ndzi hakelaka ha yona, ndzi ri karhi ndzi n'wi ndzi va tsarisile.

Tinxaka ta vuvekisi bya mali ya mpenceni, i ku pfula bangi u veketela mali. Khombo ra kona i ku loko munhu wa le kaya a tiva vuxokoxoko bya wena, a ri na swilo swa wena swo fana na ti-details a nga swi kota ku a ku yivela.

Ndzi nga titwa ndzi nga tsakanga naswona, swi ta ndzi endla bangi ya mina ndzi nga ha yi tshembi loko swi ta ka eka swa timali.

Wu pfuna leswaku vanhu va sala va tihlayisa hi mali, van'wani va ya na le xikolweni va ya va va yisa tidyondzo ta vona emahlweni, van'wani va sungula muti ehansi.

A ndzi ta swi teka hi ndlela yo biha swinene kambe, a ndzi ta lava ku tiva xivangelo lexi xi nga n'wi endla a nga hakeli tin'hweti ta mune. Naswona naswona xiyimo lexi a ndzi ta xi yisa emahlweni, ndzi lava ku tiva ku ri hikokwalaho ka yini a nga hakeli.

Hi ku tirhisa hi ku tirhisa e foni naswona hi ku tirhisa bangi.

Ndzi nga va vutisa leswaku loko ndzi tekile ekhadi leri, xana ndzi nga tirhisa mali yo tala swinene na?

Ndzi nga lavisisa ku tiva ndhawu, leswaku gezi ri kona naswona vugevenga byi kona byi le henhla kumbe byi le hansi. Naswona ndzi nga lava ku tiva timhaka ta mati ku mati ma kona ke? Naswona ni cheka leswaku xana vanhu lava hanyaka emugangeni lowo, va hanyisa ku yini? Hi hi swihi swilo leswi xotaka?

E-e, hikuva masiku lawa vana va apply-a e bazari loko a pasile leyi vitaniwaka NSFAS.

E-e, hikuva loko o o lomba mali ebangi ivi a nga hakeli, khombo ri na mina.

Ina, hikuva leswi swi endla leswaku ku va xihundla xa wena xo khipha e mali ya wena, ku nga vi na un'wana loyi a nga ta tshuka a loko o teka e khadi ra wena a ya a ya xava swilo swi nga ri enawini.

Hikuva ma na ntswalo. Mali ya xikweleti i mali leyi tswalaka, i mali leyi talaka loko n'wini wa rona a nga hakeli swikweleti swa yena.

Eya wa ha ri tirhisa. Khadi ra xikweleti ku va u nga ha lavi ku ri tirhisa, ri fanekele ri pfariwa kambe u fanekele u hetisa xikweleti xa mali leyi u yi kolotaka.

Yi tlhelerisiwa loko u hakerile mali ya wena hinkwayo leyi u yi kolotaka. Loko u hetile ku hakela mali ya wena hinkwayo, hi kona u nga ta pfumeleriwa ku va u pfala khadi.

Ina, ya hambana hikuva wa kuma mali yin'wani yi fanekele yi hakeriwa loko lembe ri nga si na hela.

Mimpfuno ya khadi leri hakeriwaka mali lembe na lembe, i ku ya pfuna emakaya leswaku yi pfuneta laha ku xotaka kona.

Ndzi fanekele ndzi langutisa e ntswalo wa mali leyi ndzi nga ta va ndzi nyikiwa yona leswaku yi fambisa ku yini.

Makhadi ya xikweleti ya pfumelela leswaku u xava xilo hi xikweleti, ivi loko u hetile u fanekele u hakela mali. Loko u u yi hakerile mali kumbe leswaku va vona leswaku u hakela mali, wa pfumeleleka ku teka xilo xin'wana lexi u xi lavaka, lexi u lavaka ku xi xava.

I xitolo lexi u nga ta va u xi tirhisa, hikuva va lava ku ku tshemba.

A va ha pfumeli leswaku u u u ya emahlweni u endla swikweleti. Naswona va ta ku faka eka blacklist leswaku a wa ha pfumeleleki ku ku endla xikwelwti laha tikweni.

I bank statement, na pasi, na nambara ya riqingho ra wena, na adirese. Na tinambara ta wun'we wa ka n'wina kumbe munghana, loyi u n'wi tshamaka ekusuhi na yena.

Hikuva u va u ri na ti-benefits to karhi leti ti nga ta ku pfuna leswaku u fikelela e milorho ya wena. Hikuva u tirhisa credit card.

Switirhisiwa xa ku tlula mpimo ka mali, i ku va u tirhise mali ku fikelela laha yi nga lavekeki kona. Yi tirha leswaku, u fanekele u va na ntsengo wo karhi wo va mali ya wena u yi tirhisela ku fikela kwalano.

Mali ya khomixini i mali leyi u yi hakelaka loko u suka eka tiko ra lerin'wani u ya eka rin'wana, hi kwalomu ka vo ma three thousand.

Ku pfula akhawunti eka bangi swa pfuna hikuva hi laha mali ya wena yi nga ta tshama kona. Leswi swi endlaka leswaku loko u lava mali kumbe ku veketela mali ya wena, u nga swi kota ku veketela hi ku tirhisa akhawunti ya bangi.

Ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula bangi ya Tyme Bank. Hikuva bangi leyi a yi a yi dyi mali ya wena, a yi na tona swikweleti swo tala. Naswona i bangi ya kahle swinene.

Maphepha lama lavekaka i passport-o, yo yi endzela tiko leri u nga ta va u ri le ka rona.

Ndzi tirhisa akhawunti ya Capitec na Tyme Bank. Swi teka kwalomu ka siku ku va yi deposit-a mali.

Akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi u veketelaka kona mali ya wena, kambe akhawunti ya credit i akhawunti leyi yo endla swikweleti.

Khadi ra debit-i i ra ku pfuna n'winyi wa rona ku va a ri tirhisa hi ndlela ya kahle.

Ina, ra pfumeleriwa khadi ra debit-i ku va ri xava eswilo ka inthanete.

Ndzi fanekerile ndzi ya pfula rin'wana mara va ta ndzi tekela mali yo karhi ku va ndzi ta kota ku pfula khadi lerintshwa.

A ndzi nga vutisa leswaku xana tanihileswi ndzi lavaka ku kuma overdraft nkoka wa yona i yini naswona bangi leyi yi tirhisiwa ku yini ti-fees ta yona i ti njhani ya swi kota ku hlayisa mali xana ke.

Ndzi nga n'wi hlamusela ndzi ku kokwana ku va u pfula ebangi u fanekele u hakela e mali yo ya we yo pfula khadi hikuva ro xavisiwa e mali ya kona u khipa kan'we ntsena na loko khadi ra wena ro tshuka ri va ri lahlekile ku loko u la ku ri mpfula u fane u khipa mali yo va u pfula hi rona leyi ka a yi talanga ngopfu.

Nkoka wo va munhu a ti pfulela bangi leyi a yi tsakelaka i ku i ta va na rirhandzu na bangi leyi a yi lavaka na leyi a nga lo ti langela yona u ta yi rhandza naswona swi ta n'wi tsakisa hikusa i ta yimela swin'wani na swin'wani leswi yi swi lavaka.

I ku i ku va a download-a e app leyi a nga ta tshama a vona swilo swa yena hi laha a lavaka hi kona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a nge swi voni leswaku mali ya yena yi herisa ku yini loko a ri karhi a yi tirhisa.

Swiletelo leswi munhu a fanekeleke ku swi landzelela i ku va khadi ri ta n'wi ri ta lava mali loko a lava ku pfula akhawunti naswona eku heleni ka nyanga ku va ku ri na ti-charges to karhi.

Leswaku akhawunti ya yena yi ti komba leswaku a ya ha ri le ku tirhisiweni naswona na loko ko tshika ku endleka swilo ku nge vi matimba ya yena ku va a lwela leswi faneleke.

Hi leswaku u hatlisile leswaku u yi khipa nkarhi wu nga se fanekela.

Eka fixed mali loko u yi veka yi va na ntswalo ya tintswala yona n'winyi loko u yi veka ku fikela laha u lavaka ku yi veka kona.

U fanekelile a ya eka ti-branch ta le kusuhi ta Capitec kumbe bangi leyi u nga ta va u yi tirhisa u fika u va hlamusela va ta ku pfuna.

Leswaku emakumu loko mali ya yena yi huma yi huma yi ri na ntswalo naswona yi va yi tele.

Mali leyi tekiwaka eka fixed deposit i mali leyi yi khomelaka akhawunti leswaku yi tshama na yona yi ri active.

Swatsanisa swinene hikuva u va u nga swi tivi leswaku ku va ku humelela yini.

Wa swi kota ku va u vona timali ta wena leti nghenaka na leti humaka hi ndlela yo va swilo swa wena swa i kuma swi ri le henhla ngopfu.

Ku va ku ri u kumile ndhawu yin'wani ya kahle ku tlula leyi a wu tirhisa yona khale.

Xo sungula u fanekele u endla ndhawu leyi u nga ta veketela kona mali xa vumbirhi u fanekele u ti tshemba.